Tsebo ha ke na tsebo e ngata ka ho ka ho fana ka difaha, empa ke lakatsa hore ke nka ba le tsebo e itseng ya ho difaha hobane ke bona batho ba di etsang. Ba etsa dintho tse ntle ka yona difaha tseo mme le nna ke lakatsa ho ipona ke le e mong wa bona ka le lemong ka matsatsi, hobane ke na le lerato la difaha mme ke nahana ke nka etsa dintho tse ntle ka tsona difaha tseo, mme ke iketsetse .

Ke nahana hore sena se ka lokiswa ka tsela ya hore ho buisanwe le dibini hore pina tsa thoriso ke pina tsa mang le mang mme motho e mong le e mong a ka bina pina e feng kapa efeng e tsamaisanang le maikutlo a hae hore a bine ntle le tshitiso efeng kapa efeng, mme a ka bina pina eo ae batlang e tsamaisanang le seo a leng ka hare ho sona. Ke buwa ka yona se moyeng mme sena se ka rarollwa ka hore ho buisanwe hore dipina tsa thoriso ke tsa mang kapa mang ka hobane thoriso kapa yona ho rorisa mookamedi e leng mookamedi wa rona ntate Modimo ale mong.

Hoya ka setso mohlankana o romella bo malome kapa bona bo rangwane ba hahabo hore ba lo mokopela mohope wa metsi lelapeng la habo mosadi eo a batlang ho monyaduwa mme ba tsamaya baye mono ba apere ba hlomphile mme ba tshwere le seno seo ba lo ikopela ka sona ho bontsha tlhompho.

Ke nahana sena se bakuwe ke ho tjhentjha ha dinako mme batjha ha ba sa batla ho ikamanya le di ntho tse kgalekgale ba bang ba batjha ba tlao bolella hore mehleng ya jwalejwale, dinako di tjhentjhile. Ha ho sa phela sa kgale kgaleng. Ke nahana sena se bakwa ke seo se bitswang fashion matsatsing ana, batho se ba phela ka seo se ka seo se bitswang fashion mme ha ba sa ikamanya le dintho tsa sekgalekgaleng.

Ke ne ke ile lenyalong la e mong wa motswalle wa ka mme dijo e ne le mantletsetletse mme batho ba ile ba ja mme ha mme ba ba ba di siya. Dijo tsa manyalong, e ba dijo tse ding tse ngata ngata, mme ha mmoho batho ba ye ba di shebe feela. Ba bang ba nke le ona mefao. Ho tletse dijo ka mefutafuta ke tjho tsona di dessert, nama kaofela e ka mefuta.

Lerato motswalle wa ka jwalo ka ka ho ngwanaka Thato a nyala tje. Ke nahana ho pheha masutsa a dijo mme ke batla ho pheha dijo tseo di ratwang ke batho bohle. Ke nahana ho pheha nama ya kgomo mme ke phehe ke ka mokgwa ona wa ho e braai-ya mme e tla ba papa ka nama le tsona di salad, di salad ne ke nahanne hore ebe mokopu, sepinatjhe le yona dihwete mme ke tsona tseo ke nahanang hore batho .

Tshebediso ya resepe dijong tsa setso e bohlokwa haholo hobane ha re ka hopola hantle hore dijo tsa setso di na le boleng, ke bolela hore tsona di na le di-ingredients tse matla haholo mme tse bohlokwa le le masoleng a rona a mmele, mme sena se etsa hore batho ba kgone ho ba na le mmele tjhatsi mmele o nonneng mme mmele oo o kgonang ho lwantsha dikokwanahloko hobane o tlwaetse ho ja dijo tse tse rich, mme dijo tse nepahetseng tsa risepe ya setso.

Seo ke sa se rateng ka ho arolelwa ha lefatshe ke baholo ba haeso, hobane ka nako tse ding batho ha ba qabana di qabang hobane ke dintho tse hlotseng, di etsahala. Batho ba batla ho nka seo ba ileng ba abela sona ng mme o tla iphumana seo se nang tsohle hobane o ile wa tshepela ho motho ha o arolela seo ao arolelang sona. Mme a ne a o fa ka lerato empa ha se le qabane, a se a a batla ho se nka mme ha hona seo o tla se etsa hobane ke sa hae mme ke sona se ke sa se rateng. Ka hoo, a ka ka karolelano ya lefatshe ho baholo ba haeso.